Ha hona ntho e bohloko jwalo ka ho reka ntho, o bo fumana hore ke mokokotelo. Ke hopola ke rekile moriana ho thwe o matlafatsa masole mmele nakong tsa COVID-19. Ka iphumana ke tsietsehile, hona ho ile a nthuta ho etsa ke etse dipatlisiso hoba ke ile ka kula haholo. Meriana e re tholang seterateng kapa di-online e meng ya yona ha ya loka, ho na le mokgatlo o netefatsang hore dipidisi kapa meriana e bolokehile. Mokgatlo wa WHO o tsebahalang e le World Health Organisation, o netefatsa hore dipidisi ha di kudise setjhaba hoba di tsamaya diteko tse fapaneng pele di ya mabenkeleng. Ntho e bolokehileng ke hore o reke dipidisi tsa hao ko pharmacy kapa o ye ho ngaka ha o kula.

Molaotheo wa Afrika Borwa o nolofaditse dintho tse ngata ho ntlafatsa maemo a bophelo a baahi ba Afrika Borwa ka bophara. Ntho tse tshwanang le dithibela pelei ke dintho tse fumanehang ha bobebe di-clinic-ing le dipetleleng tsa mmuso. Sena se entswe ke prokgama yane e kgolo e sebetsang ho fokotsa tshwaetso ya phamokate eo e re e bitswang HIV - Aids ka Senyesemane. Re na le mefuta e fapaneng ya dithibela pilei. Re na le dikgohlopo, di-injection tse nkuwang ke batho ba bomme, mme ha bomme ba bang bona ba bona ho le molemo hore ba sebedise dipidisi kapa yona implant ho na le hore ba hlabe injection.

Mohlomphehi, ke a tshepa lengolo lena le ho fihlela ka nako. Ke ne nka rata haebe ne ke ngola lengolo le nna ka tse monate, empa ha ho jwalo. Ke sithabetse maikutlo e le ka nnete, ha kea thaba ho hang ka tshebetso ya sepetlele sa hao. Maobane ka la Mantaha ne ke tlile sepetlele, ke tlo kopa thuso hoba ke sa ikutlwe hantle empa ha ka thusahala. Ba ile ba ntahlela kantle jwalo ka sekatana ntle le tlhaloso. Ke ile ka makala haholo ha ke utlwa hore ha se nna fela ya entsweng ketso ena. Ke ne nka rata ha o ka shebana le ketso ena hanghang.

Dumelang tjhaba sa Rantsho, ke leboha ha le kgonne ho fihla sebakeng sena. Ke nahana boholo ba lona le ntse le ipotsa hore ana kopano ena e mabapi le eng na. Atjhe bana beso, ke ne nka rata ha re ka kopanya masapo a hlooho mabapi le taba ena ya tshokoloho ya metsi le motlakase. bana beso bohlokwa ba hore re patalle di-services empa be re sa di thole ke bofe? Bohle rea tseba hore metsi ke bophelo. Re hloka metsi ho iphedisa, re a pheha, re hlatswe, re nwe le metsi. Jwale ha le siko metsi ke ntho e re tlo e etsang jwang?

Atjhe, ho bua nnete, ka nnete nnete taba ya ho bolla e se le taba ena e etsuwa kgale kgale, hoba batho ba bangata ba ne ba sa kgone ho fihlela dipetlele le di-clinic. Mabollo matsatsing ana a fetola bashemane bana dintho disele fela, e ba batho ba batlang hore ba o bolelle hore e se e le monna mme wena ha ona moo laela. E nngwe e tenang ka taba ena ya ho bolella ke hore ha o sale hantle hore motho a ka ya lebollong hobane ha ho safe ho hang. O ka fumana hore ba sebedisa lehare leng le le leng ho kgaola batho kaofela mme sena se ka qetelletse se entse batho ba bangata ba be le lefu lena le bohloko lena la phamokate.

Ka nnete Sesotho ne se buwe se re lefu la monna le tseleng. Ke batla ke shwa ke sa rapela banna. Hee ka tla ka bona sepoko nna ngwana Dikeledi. Ha se moo lori e ka pelaka e batla e fetsa nnye ka nna. Atjhe mmila ona ha o a bolokeha le ka nnete o ka iphumana o se o le setopo ke bakganni bana ba kgannang ba nwele. O ipotse ha o kgona ho tsamaya o thekesela ha o se o nwele, jwale ke eng se etsang o nahane hore motjhini o moholo o bitswang lori ona o ka o laola?

Atjhe, batjha ba kajeno ka nnete ke dintho disele fela. Bongata ba bona ke bahlekefetsi ba bonkgono le bontatemoholo ka ditjhelete tsa bona tsa modende. Taba ena ya ho hlokahala ha mosebetsi ke yona sesosa sa tsena kaofela, hobane maqheku a rona ha sa kgona ho hang ho ja tjhelete tsa bona ka kgotso. Ho tshwana le bona bana ba ipitsang bo matjhonisa, ba nkang dikarete tsa maqheku ho ntsha tjhelete ha ba qeta ho kgola. Ke nahana mmuso tshwantse o re sena le sona, e tshwanetse e bitswe e nngwe ya mefuta ya ditlhekefetso.

Monghadi kapa mohlomphehi, ke tshepa hore lengolo lena le ho fihlela ka nako. Ka maswabi se ke o ngollang ka sona ha se kgahlise ho hang. Basebetsi ba clinic ya lona ba hlekefetsa maikutlo a rona e le ka nnete. Hona jwale ha hona dipidisi clinic-ing ya mmuso, mme setjhaba se tsietsehile haholo hobane ho na le batho ba di hlokang haholo dipidisi tsena. Batho ba tshwerweng ke tswekere le yona High Blood ha ba a tlameha ho phela ntle le tsona dipidisi tsena. Ke ne ke kopa o nke mehato ka taba ena hobane e bohlokwa haholo setjhabeng.

Taba ena ya hore ho ntse ho thwe o ka nna wa mo etsa ngwana. Bana ba hola ke ona e nngwe e entseng over population. Ke ka moo ho rera lelapa ho leng bohlokwa. Mmuso wa rona o hloka ho romella dintho tse tshwanang le clinic e tsamayang mahaeng hore ba kgone ho ruta baahi ka tsa ho rera lelapa. Sena se ka fokotsa mathata eo re nang le ona, re le setjhaba a tekanelang ya dijo. E nngwe e baahi ba mahaeng ba ka etsang ke ho nka injection ya kgwedi tse tharo. Sena se bitswa sethibela pelei. Ntho ena e thusitse batho ba bangata.

Hothwe monna ke nku ha lle, sena ke se seng se etsang hore re fumane hore bongata ba banna ba ipolaya. Kgatello ya maikutlo le ho se tsebe hore na o buwe le mang ke e nngwe ntho e isang banna ba bangata lefung. Kgweding ena ya Pudungwane re hlokomediswa dintho tse kang tsena, ntho ya hore banna le bona ke batho ba na le maikutlo. E ngwe e kgwedi ena e re lemosang yona ke ka lefu lena la kankere ya bonna le ka lefu lena la tswekere, e leng mafu a mabedi a kotsi haholo.